Ngombana abantu abalupheleko, kuqakathekile ukuthi sibatlhogomelo njengoba bangasakghoni ukuzitlhogomela bangasanawo namandla wokuthi bazenzele izinto ezithile. Njengabantu abalupheleko kufanele sibarhelebha lapha singakghona khona.

Ukobana abantu amalanga la abasakghoni utlhogomela abantu abalupheleko. Yingakho kuba budisi ukuthi kube nemindeni ezokghona ukuqalana nabantu abalupheleko.

Imiphakathi ingabasiza ngokuthi nawo kube nendima abayidlalako. Ekutheni bayabavakatjhela abantu abalupheleko emakhaya nemikhakheni eyahlukeneko ukubona ukuthi bathlogomeleke kuhle namkha awa. Nabo kufanele ukuthi badlale indima yabo

Abasebenzi bangathathwa, bayiswe kuma-training lapho bazokwazi khona ukuthi bafundiswe, ngokuthi umuntu omdala umtlhogomela njani. Begodu kufanele ukuthi abasebenzi nabaqatjhwako, kuqatjhwe umuntu ozibophako ukuthi uzokghona ukwenza umsebenzi lo

Kuqakathekile ukobana sihlonipha abantu abadala ngombana bona bazi khulu. Ngoba bafike ngaphambi kwethu begodu ngibo abangasisiza ukusitjela ukuthi senze njani nangabe sihlangabezana neentjhijilo epilweni.

Iye, abomakhambangendlwana bayafika ngekhaya kibogogo labo abangasakghoni ukuzikhambela. Abogogo I mean abomkhulu abangakghoni ukuzikhambela ukuyokufika ngetliniga kanye nalaba abasele bagula khulu.

I-HIV ibulwele obudluliselana ngokweqansi namkha ngokuthintana kweengazi. Okulindeleke bona nawunabo usele amapilisi ngombana abulapheki.

I-AIDS iyafana ne-HIV kodwana i-AIDS sekuyisigaba esiphezulu esidlula i-HIV. Lapho sekuthinta namasotja womzimba womuntu asuke angazizwa ukulwa kuhle begodu umuntu abuthaka, abuthathaka nemzimbeni.

Umuntu uyithola lokhana nakahlangana nomuntu wengubo namkha wembaji onayo yona i-HIV and AIDS namkha ubulwele . Abantu babe nenqasi olungakavikeleki, basemsemeni okungakavikeleki namkha lokhana abantu basengozini nanyana ngokuthintana kweengazi.

Umbuzo engingawupha umuntu oqeda ukuthola ukuthi utshwayeleke nge-AIDS igcikwani kukobana, asele amapillisi, alalele koke lokho akutjelwako emtholampilo ngombana emtholampilo kulapho abathola khona isizo ukuthi akwazi ukwamukela isimo akiso. Nanyana ukwazi kobana akusisekupheleleni komhlaba kuyaphilwa ngaso isifolesi begodu nanyana anaso akutjho ukuthi kusekugcineni.

Igadango lokuthoma kukobana avakatjhele emtholampilo, lapho azokwaziswa khona ngakho ukugula lokhu begodu nokuthi azibonyana kumele athathe yiphi i-treatment

Abantu bangaziphephisa ngokuthi baberegise amajazi womkhwenyana lokhanyana nabaya emsemeni ngesikhathi esithileko ukuqinisekisa ivikeleko. Bahlela bazihlola

Ukobana abatjhayeli bama-ambulensi banikelwe abomaliledinini abane-location.

Awa, esikhathini sanje abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko ngombana izinto sezatjhintjha khulu begodu itheknoloji ngiyo ekhamba phambili.

Iye, ngombana kulapho kutholwa khona usizo nasigulako.

Awa, angikholwa kobana iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la ngombana ukugula kwamalanga la kudinga iinhlahla zanje, ezenziwe nje.

UmNyango wezePilo ungathoma ngokuthi uthathe iinhlahla zesintwezi ezikhona ematliniga namkha emitholapilo ukukhombisa kobana ziyaberega. Lapho-ke abantu bazobanaso isibindi sokobana bazisele.

Ngombono wami awa, ihlangano nakho naboboke abantu abakhona, baberegela entweni eya phambili, ngokwetheknoloji ingasi izinto zakudala.

Kukobana umNyango wezePilo kube ngiwo ovumela ukobana iinhlahla lezo zesintu zibekhona emtholapilo. MNyango wezePilo ngiwo ongakwazi ukwenza koke lokho.

Kuzofanele ukobana zibe ngamabhodlelo namkha ngeempakana njengeenhlahla zanamhlanjesi ngombana kuzomele zibonakale njengezinto ezilungele abantu ukuthi baziberegise. Naziphuthelweko zizokhombisa ukusolisa nokuthi ziyasebenza na?

Iye, kufuneka ukuthi bafundiswe ngombana kwesinye isikhathi kukhona amagulo tholukuthi akadingi iinhlahla zanamhlanjesi, adinga iinhlahla zesintu. Ngizo ezingayenza ukuthi ukugula lokhu kukhambise kuphole.

Iye, ngibona kulunge khulu ukobana abodorhodera basizane nabalaphi bendabuko ngombana kunamanye amagulo angafuni iinhlahla zabodorhodera. Afuna iinhlahla zabalaphi bendabuko begodu balaphi bendabuko kuphela abangabona ukugula okufana naye.

Kungaba kuhle ngombana umuntu makeze emtholapilo angakghona ukusizeka ngazozoke izindlela ngaphandle ngokuthola imitjhoga yesikhuwa kwaphela.

Ngombono wami, ngibona kungaba bhedere imitjhoga yesikhuwa nayingaba sehlangothini layo. Bese kuba neenhlahla zesintu ngakwelinye ihlangothi.

Awa angiboni kungenzeka kodwana lokho kumbono wami nje ngombana imithetho yemitholapilo iqine khulu. Kanti-ke eenyangeni nezangoma nakhona imithetho yakhona ihlukile, ayifani nale esemitholapilo. Kodwana sele bazimisele ukuthi baberegisane kungenzeka.

Imigomo nemibandela yezokuphepha ukwenza ngokusiqiniseko ukobana imitholampilo uba ngendlela abaguli bazokukghona ukuzwisisa ukuthi kwenzakalani.

Awa, imitjhoga yesikhuwa kufuze ihlale la beyivele ihlala khona. Kube nephetjhana elibhalwako ngale endumbeni or emsamo lapho uphuma khona. Kubhalwe iphetjhana lokobana kufuneka umtjhoga wesikhuwa onjani bese uzakunikezwa wona.

MNyango wezokuPhila kanye nomengameli weSewula Afrikha.

Ikolelo yethu ayifani. Ngakho-ke abanye bangaziberegisa, abanye bangaziberegisi kodwana ngobunengi angiboni ukuthi bangaziberegisa ngombana iinhlahla zangapha ngakithi elizweni lethu nemazweni wangaphandle ezinye ungathola ukuthi azifani begodu azisetjenziswa ngokufana.

Nazingafakwa emthethweni ngapha emtholampilo yangeSewula Afrikha kungaba lula, kobana zikhone ukufumaneka nangale ngaphetjheya. Ngombana abanengi abavakatjhela ngaphetjheya zabe bazazela ukuthi bakghone uzikuthola emtholapilo wangapha eSewula Afrikha bese bafika ngale ngaphetjheya banazo.

Kulokha umuntu ogulako sele agula khulu, asebujameni bokufa nokuphila. Agijimiselwe ekuthenini abonwe bodorhodera masinyana.

Iinthuthi zabantu abagulako zibaluleke khulu ngombana eSewula Afrikha sinemizi ehlukahlukeneko begodu nobujamo bakhona abufani. Ngitjhwela lokhu ngokobana abantu abanye abanazo iinkoloyi, uthole ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyagula ebusuku, abanaso isikhwelo namkha ikoloyi abangakhamba ngayo. Kodwana i-ambulance nayikhona yenza izinto zibe lula ngombana usuyathatha umtatwakho uyafona bese iyenze.

eendaweni yangemakhaya, iinthuthi zivamise ukungabi zinengi khulu emtholapilo. Lokho kubangela ukuthi, kubangela ukuthi abantu lokhana nababiza irhelebho lesithuthi sabantu abagulako sithathe isikhathi ukuthi, ukobana sifike. Ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi, sithethe esinye isiguli sayosisa emtholapilo masisuka lapho kukhona sizokubuya sithathe esinye. Lokho kungenza ukuthi sithathe isikhathi ukufika lapha kumele siye khona.

Zikukhandela ngokuthi, iindlela mazizimbi akukghonakali ukuthi iinthuthi zingakghona ukungena eendleleni lezo. Okutjho ukuthi iinthuthi zabagulako mazithola ukuthi ziyabizwa endaweni ethize kodwana indlela zakhona azikho zihle azikghona ukuthi

Umraro kungaba ukuthi iindawo zemaplasini esikhathini esinengi azinankundla namkha ngithi i-space sokuthi kungakhelwa iimbhedlela ngombana indledlana zakhona zizinyanapha for ukuthi kungaba khona iinkoloyi ezikghona ukudlula lapho. Namkha omunye unobangela kungaba kukuthi akunamuntu obaphutjhako abantwaba ukuthi ngeendaba yokuthi bakhe iimbhedlela.

Umraro lo ungararululeka nangabe umphakathi uberegisana norhulumende eendaweni lapho kudingeka khona abomakhambangendlwana. Abomakhambangendlwana laba bangafaka ama-tracker ngaphakathi kobana bakghone uku-tracker, kubenabantu ababonako ukuthi bakhambaphi nje ngasiphi isikhathi begodu kube nama-camera ngaphakathi azokubonisa ukuthi bobana abatjhayelako ngalesisikhathi. Okhunye okungenziwa ukuthi umphakathi nawo udlale indima yawo yokuthi nakuza abomakhambangendlwana kube nabantu abagadako.

Mina amazizo wami ukuthi amalunga wepalamende abona iimbhedlela lezi zakarhulumende zingakalungeli bona kodwana zilungele thina, okutjho ukuthi nabenza ezinye izinto abacabangeli ngabo nemindenabo sebayenza nje ngombana benzela thina. Ngombana if bebazithemba iimbhedlelezi zakarhulumende bebazokuya kizo, okutjho ukuthi nabenza iinqumo lezi phezulu kuyenzeka ukuthi iinqumo zakhona ezinye kube ngilezi zokuthi sebayenza nje, ukuthi sibenazo insiza kodwana abenzi ukuthi kubengilezi ezizosirhelebha khulu ezifana neembhedlela ezizijameleko namkha lezi zangaphetjheya.

Isisombululo kilokhu kungaba kukuthi umuntu lokha nakafonela abantu bama-ambulence atjho ukobana ukuphi nendawo, bese abantu laba bama-ambulance bakghone uku-tracker, bafake iinomboro yendlu lapha ahlala khona, babone ukuthi indlu le ingakuphi. Bese bathumela imininingwana yabo kilaba aba-tracker ukobana bakhambe nabo la endleleni.

Iye, ngicabanga ukuthi imijeje ingaphunguka emtholampilo ngakho ukuthi umuntu afake isibawo ku-inthanethi ngombana omunye nomunye umuntu uzabe azazi ukuthi kufanele ezenini ngesikhathi siphi? And bese yoke into ibalula nekambiso yakhona ibalula. Ngoba nje emtholampilo kuyagcwala bese kubamijeje emide ngombana kuza abantu abanengi, abangasi be-date efanako. Kwesinye isikhathi kuzalaba ababaphe i-date leyo mara still kuyahlangahlangana.

Kusolwe umntwanethu kokuthoma ngombana naye bekumele ayengaphakathi ayobabawa ukuthi uphethwe yihloko khulu udinga usizo, kodwana angekhe sithi iphutha ngakelakhe khulu iphutha ngelesibhedlela. Ngelesibhedlela ngombana ababeregi bakhona umberego wabo kutjhetjha ukuthi, kobana abagula khulu badlulise phambili begodu kubawe kilaba abafike ntange kobana laba abagula bathathwe. Kube nomuntu munye u-nurse munye ozokuberega ngabo, lawa amanye ama-nurse arhelebha laba abanye.

Esikhathini esinengi abantu nabaya eembhedlela zangeqadi kubangelwa kukobana abasebenzi bembhedlela zakarhulumende kwesinye isikhathi badosa iinyawo khulu benze stararha ingakho imijeje ibayide. Kwesinye isikhathi abakwazi ukuphatha abantu kuhle, bese ngale eembhedlela zangeqadi kulapho uthola ipatho ephezulu begodu baberega msinyana ngombana uyabhadala bayakwazi lokhu. Kungakho kumele baberege masinyana batjheje kobana woke umuntu uthabile.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela lezi ezingatholi litho kurhulumende ezizithengelako iinhlahla, nayo yoke into engaphakathi edingwa ziinguli bayazithengela abatholi litho kurhulumende. Bazithengela ngemali le abantu ababhadela ngayo nabeza ngapho.

Awa, angekhe kwalunga ukuthi kubenomthetho onjalo, ngombana umuntu omunye nabangamjikisa ahlongakale bazoba sekingeni. Okungcono ukobana bangamjikisi bamu-checker ukobana ikinga yakhe yini, edinga imitjhoga yetliniga nabaqeda lapho bangamtjela kuthi bacabanga ini nakhona hayi ukuthi bamthumele enyangeni ukuthi sicabanga ukuthi unento enjenanje mhlambe nawungaya eenyangeni.

Kungombana vane zijarhele ukobana ziyokusiza kwezinye iindawo, ende vele kumthetho wakhona ukobana zidlule nangabe zirhabele kwenye indawo lapha kumele ziyokuberega khona.

Angazi ukuthi benzani kodwana ngiyacabanga ukobana navane bangayi la kunekinga khona yomlilo baba kuma-training lapho baziqeqetjha khona bafundiswe ngemihlobo yemililo, banande bavuselelwa ukuthi konje kwamele benzeni nabafike endaweni lapho kunesigameko somlilo khona.

Iye, ungawucima umlilo umbethe njalo, ijasi kodwana ijasi le ibudisi begodu ingabamba umlilo. Ngombono wami isidingo sokobana bambathe ijinifomu ukobana yenziwe ngamatjhila angasi abambe umlilo masinyana begodu yenzelwe ukobana bambathe ijinifomu le ukuze ba-feeler bulula lokha nababeregako bangasindelwa lilitho bakghone ukuphakamisa iinyawo nezandla naba-busy bacima umlilo.

Uvumelekile ukubabiza nanyana umncani ukuthi ungaze ubemkhulukhulu kodwanake bona bathatha khulukhulu babekela phambili khulu umlilo nawumkhulu ubhalelwa kulawula.

Iye, bakghona ukubona ngombana ngibo abayifundeleko le, bayafundiswa ukobana ngiziphi izinto ekufanele uziqale. Bese bakghonake ukubona, bafundisiwe babaqeqetjhwa babapha izinto ebangazibona ngamehlo, ngesikhuwa bathi yi-practical ingakho bakghona.

Akusilula ukobana benze njalo kodwana kungenzeka, ngombana nawulithintithako kwesinye isikhathi uthola ukuthi lisesebomvana, lisese nentwele ngathi yilahlenyana. Naliyokuwela phasi libanjwe utjani kuvele umoya nje uthintithe kancani umlilo ungabakhona kodwana liyingozi khulu nangabe umuntu alahle isitompi ngombana isitompi sithatha isikhathi ukucima asifani nalokha umuntu nakathintithako.

Awa, ayikho enye engenziwa. Awa leza zona zingabamba umlilo zoke ngombana zisemaduzelana khulu ngaphandle kokuthi umlilo nawuza kweyi-one indlu, abantu labo beminye imikhukhu baphume namanzi barhatjhe. Barhatjhe ngitjho neyabo imikhukhu.

Kuba khona iintepisi ezikhwelwako kobana abantu labo bokucima umlilo bakghone ukubaphezulu, kwesinye isikhathi bakghona ukukhwela naso iinkolonyana zabo lezi abakhamba ngazo, kuyakghonakala ukuthi bakhwele kizo bakwazi ukufikelela phezulu.

Abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombana abasakwazi ukuzenzela lutho begodu abasakghoni nokukhamba bayokufika ezindaweni ezinengi emitholapilo ukobana bokuthatha imitjhoga ingakho-ke kubalulekile ukobana batlhogonyelwe khulu.

Kungabakhona lokha nangabe umuntu omdala lo enifuna ukumtlhogomela unomdenakhe ozitlhogomelela yena kuhle, kungabakhona ubudisi lapho ngombana angeze banivumela ukobana ningene niphuma bakhona

Ingabasiza ngokobana nawo umphakathi uthathe indima ikhambe iyokubona lapho kuhlala khona abantu abadalabo, ibasize ngokukulumaga namkha-ke ngokulungisa ngaphandle nangabe kunotjani ibarhelebhe ngokubalungisela lapho balala khona namkha ngelinye ilanga nje isikhathi ukobana niyobaphekela namkha uyobenzela itiye, sibafundele iincwadi, zinengi izinto ezingenziwa mphakathi abantu

Kufanele kobana kube nama-training abasebenzaba ukobana babenamakghono wokwazi ukuthi kufuze benzeni ukutlhogomela abantu abadala begodu babene-training pilo ama-assessment wokobana ukobana into abayifundisiweko, into abazokuyenza kube nabantu abazokubahlola qobe ngenyanga ukobana abantu laba ababatlhogomelako babatlhogomela ngendlela efaneleko na. Abantwabo bangezi babike nabezako, bavele beze nje bangakabiki, lapho-ke kuzokwenzeka kuhle umberego.

Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko nabadala ngombana sekade baphila lapha emhlabeni begodu zoke iingaba lezi thina abantu esizikhambako sebazikhambile begodu ukobana umuntu nakahlanipha omkhulu namkha omncani amalangakhe wokuphila emhlabeni

Iye, abomakhambangendlwana ayafika ngekhaya begodu basisiza khulu ngombana eduze nakasekhaya ayikho itliniga yingakho-ke mabakhamba ngendlwana sizakala khulu nabogogo bethu nabomkhulu kwamambala.

Umraro kungaba kobana akunandawo lapho bangakha khona namkha basabela indlela emaplasini iindlela zakhona zingakhona. Kwesinye isikhathi nje bayazihlalela abantwabo, badinga ukobana nibaphutjhe kube nabantu ababasala emuva babakhumbuza banande batjho kancanikancani or kube nomuntu ongumjameli wabantu abahlala emaplasini

Umraro lo ungararululwa ngokobana umphakathi uberegisane norhulumende namkha urhulumende avule amathuba womsebenzi wokobana kube nabantu abazokugada endleleni lokhana abomakhambangendlwana nabezako kube nabantu baberegisane nomphakathi, lapho kungabangcono begodu

Heyi khona kuyamangaza ukobana kubayini bangayi ematliniga namkha eembhedlela zethu. Kungobana bayazi ukobana ipatho yalapha eembhedlela ipatho abazoyithola kwezizijameleko azifani begodu nemitjhoga yakhona ayifani, yingakho-ke bangekhe bakwazi begodu banesithunzi ekumele basinakekele, Nabazokubonakala beza eembhedlela zethu, bazokubonakala njengabantu ukobana abanayo imali.

Isisombululo ukuba nabonogada. Abonogada bazokugada iin-ambulensi ngaso soke isikhathi, lokha nazikhamba eendaweni kubengizo-ke ezigadako, bakade bagade bagade.

I-HIV bubulwelwe obuhlala ngaphakathi komuntu ngeengazini. Bulwelwe lobu ukobana umuntu uphila nabo ipilwakhe yoke adla amapalisi wakhona i-HIV.

I-AIDS ukugula okungaphezulu kwe-HIV. I-AIDS bulwelwe obungaphakathi komuntu osele bumudle amasotja woke womzimba, angasakghoni ukuberega, kungebanga le-AIDS. Iyinto edla amasotja womzimba lokha umuntu nakangathathi imitjhoga yakhe, ugcina i-HIV igcina seyiba yi-AIDS ibabulwelwe obukhulu kubayinto khulu ngombana ayinanto

I-HIV uyithola lokhana nawuya emsemeni nomuntu onayo ngaphandle kokuzivikela. Kwesinye isikhathi uyithola ngeengazi, nangabe iingazi yakho ihlangana neengazi yomuntu one-HIV and AIDS ungazithola sele unayo.

Umlayezo engingawupha umuntu othola ukuthi nge-HIV and AIDS ukobana azinakekele begodu azi ukuthi akusimaphelelo kwepilo lokhu. Azinakekele, adle kuhle begodu avakatjhele umtholapilo ngaso soke isikhathi ukuze akwazi ukuthola amapilisi azokwenza ubulwelwe lobu ukobana bungabhebhetheki emzimbeni.

Lokha nakathola kobana nge-HIV kufanele avakatjhele etliniga, athome ukuthatha amapillisi, adose neengazi ukobana batjhege, babone ingangani, ibhebhetheke kangangani emzimbeni begodu adle kuhle, alandele yoke imigomo nemibandela ayitjelwa bodorhodere.

Abantu bangaziphephisa ngokobanyana baberegise ijazi lomkhwenyana lokhana nabaya emsemeni nabantu abangazi ubujamo babo be-HIV ukobana bujame njani, Okhunye bangathatha amapilisi, baye ematliniga bayokuthatha amapilisi abizwa ngokuthi yi-prep, wona-ke avikela ukobana igcikwaneli elibizwa lingadluli emzimbenakho ngitjho nalokha sele uzithola ohlangana nomuntu onayo.

Kukobana iindawo lezi ezinemitlhatlhana kulungiswe iindlela ukobana kukghone ukukhambeka kuhle begodu kufakwe nama-apholo wokobana kuhlale kukhanya, bakghone ukubona lapha kuyiwa khona ngaso soke

Iye, lokho kungayiphungula imijeje emide ebakhona emtholampilo ukobana akekho umuntu ozovele eze nje ngaphandle kokuthi afake isibawo, ngaphandle kokobana ugula khulu kulapho ukobana lokho kungayiphungula khulu imijeje emide etholakala emtholapilo.

Kufanele kusolwe isibhedlela nababeregi bakhona ngokungatjheji iinguli, nokungabuzi kobana kungabi nomuntu obabuzako ukobana ukuthi namhlanje sinirhelebha ngani, mhlawumbe lapho umuntu angasukuma atjho ukuthi yo hayi ngiphathekile khulu kodwana yena umuntu lo bekumele ukobana aye kibo abatjele ukuthi uhlukumezwa yihloko khulu begodu akakghoni lapho-ke bazokwazi ukumphuthumisa

Ibanga lokuthi abantu bangafuni iimbhedlela zakarhulumende ukobana, iimbhedlela zakarhulumende kunemijeje emide kanti iimbhedlela zangeqadi akunamijeje emide begodu usizeka usizeka masinyana nalokha nawugula asikho isidingo sokobana uhlale isikhathi. Nepatho yakhona ihlukile nje kuneembhedlela zikarhulumende. Lapha ukghona ukuthola itjhejo masinyana ngombana abantu bakhona abasibanengi ngakho bayakghona ukuthi bakutjheje lokhana nawusewugula khulu.